Mithetho ephathelene nokudla bonyana kunokudla okuthileko angakafuzi bonyana akudle, omunye umthetho kukuthi angakhambi futhi, awukafuzi bonyana abonakale namkha akhambe iindawezi zoke, ngombana abanye bangameqisa, abanye bamthelele, abanye bangenza okumbi okungathinta umtwana namkha ipilo yabo bobabili.

Ibhengela ihlobisa umkhono, umuntu uyimbatha esandleni, ijame nedi la kuphelela khona isandla, nala kuphelela khona umkhono. Ibhengela yenziwa ngomncamo nekghara kokhunye yenziwe ngesimbi, abanye bayenza ngeenkhumba ezithileko kanti abanengi ibhengela bayimbatha newatjhi.

NguSgwadi, uDzwamari, uThisila, uSnghalela, uMsweswe.

Iinkomo zedini ezikhitjhelwa umlobokazi zisthandathu.

Yenjelwa namkha ilahlwa ngesibayeni seenkomo namkha seembuzi, kuya ngokuthi ekhaya bafuye ini.

Imvabayenyana yiqaba likababa.

Kutjho bona abantwaba bende emzini owodwa.

Ukusoma kubona umuntu omthandako, umuntu okukarako, umtjele bonyana uyamthanda kanti ungathanda ukwakha ubudlelwano naye. Kanengi navane usoma umuntu vane uqale ukwakha ipilo, ukuthoma isigaba esitjha sepilo njengombana zabe sewusebudlelwaneni naye umuntu loyo, okutjho bonyana ukuya phambili, ungagcina sewumthatha, ungagcina sewakha umndeni naye, ungagcina sewenza litho likhulu naye loyo muntu ezabe umsoma, nange kumumuntu okulungeleko, kumumuntu omthandako, kumumuntu ukuthi imfiso zenu nokhunye ziyakhambisana ikakhulukazi izinto eziphathelene nepilo.

Incagu sikhumba esimbathwa makhosi, ikakhulukazi amakhosi wakwaMabhena.

Ukuhlambisa kulokha umakoti wekhaya, apha abokghari, apha umma wekhayapha, apha abanye abomakoti bakhona ekhayapha, la ende khona abahlambisa ngemiseme, ngemitlhodlho kokhunye nabanye abafana nabomyezani, abafana nomsana weenkomo bayafumana, bafumane izipho bazifumane kumakoti. Kanengi iziphezo kuba mseme, kokhunye nakuya kugogo wekhaya ziba zinengana kuba mseme nemithanyelo nayo iba khona lokha umakoti ahlambisa.

Umtjhotjho umbathwa ehloko, umbathwa bobaba namasokana ayamileko.

Abosotjherere sirholwani esenziwe ngomncamo, esimbathwa masokana lokha nakagodukako.

Kuya ngekambiso yekhaya, kuye nangekambiso yesitjhaba. Kanengi iyasikwa, izakuthi ngemva kobanyana isikiwe kube neenqeza ezithileko ezizokusetjenziswa ukuyomisa, nemntwanena kube nalokho ekutjhatjhwako ukwenzela bonyana aphole.

Umlingakobe umncamo ombathwa bomma, bawumbatha kanengi lokha nakunegwabo ekhaya. Nakungeniswa igwabo, abobaba bangeniswa igwabo, abomma nabo lapha benza ikambiso eyenziwa bomma, abomma vane bambethe umlingakobe, bawumbatha ehloko wehle wehle kube mncamo omude owehlako. Kanengi vane kubekwe imiseme phasapha, imilingakobe le ibekwe phezu kwawo umseme.

Irhabi yivunulo embathwa babantu bengubo. Kunerhabi labantazanyana abasese bentwana, abasakhulako, kube nerhabi elimbathwa ma-fourteen ekubentazana abathombileko. Kanengi lokha nakuhlutjulwako, iingodi ezinengi zimbatha irhabi nabomma nabo, abomma esebathetheko, esebendileko njalo, bayalimbatha irhabi. Irhabi lenziwe ngomncamo nerhara.

Isikotjhi kuyivunulo yabentazana. Isikotjhi isikhethe esimbathwa bentazana ngequde ngeLesihlanu.

Umdzegana kuyivunulo yabomma. Umdzegana sirholwani abomma evane basimbathe ehloko.

Umnayilani yivunulo yabobaba abayivunula nakuneminyanya. Bayivunula mhlamunye nakuneminyanya yamakhosi namkha ekhayapha nakunomnyanya othileko, abobaba bavunula umnayilani. Umnayilani bawufaka eenyaweni, wenziwe ngesikhumba.

Umgari yivunulo embathwa masokana lokha nakagodukako.

Umadalanyana sirholwani esithileko, esenziwe ngomncamo nangerhara, nangomthanyelo esimbathwa bomma, abomma, umma esekendileko.

Umbhalo yingubo yamaNdebele. Nawumbethe umbhalo vane kanengi umumuntu oliNdebele kodwana amalanga la sekakhona namatjhila anemibala yemibhalo, ambathwa ngeminye imihlobo yabantu namkha iintjhaba zabantu. Umbhalo umbathwa masokana lokha nakagodukako, umntazana naye nakahlubulako uyawumbatha umbhalo. Umbhalo kokhunye vane kanengi umbathwe bomma bamaNdebele nabaya emnyanyeni, kungaba mnyanya wamasiko, kungaba mnyanya wamagugu.

Unokhethwabo yingubo yamaNdebele, ingubo embathwa bomma. Ingubo abomma bathi nabayimbetheko, kubonakale bonyana bayazikhakhazisa ukuba maNdebele.

Umtshurhwana kuyingubo encani embathwa ngumalukazana, embathwa ngumma nakakwakhe. Kanengi umtshurhwana wenziwa ngerhara nenalidi namkha omunye angathi yiwulu nenalidi. Imitshurhwana iyahluka ngemibala, amalanga la kuba nemitshurhwana egwaliweko, etjengisako bonyana umma lo ngeweNdebele. Kube neminye imitshurhwana eba ngemibala eminengana, engambathwa nanyana ngubani nobani kodwana nale egwalwe ngesiNdebele nayo ubani nobani angayimbatha ukuhlonipha isiko lamaNdebele.

Umtlhodlho kusikhwama esenziwe ngotjani obuqinileko obungasuthi yincema, babotjhwa nangerhara. Umtlhodlho kanengi usetjenziswa lokha umma ahlambisa, upha abogogo, awuphe abomalukazana, abomakoti bekhaya nabokghari kunye nabanye abantu bekhaya, la ende khona.

Umncwazi omunye angathi yingwani kodwana umncwazi uthwala uthwalwa ehloko. Umncwazi kanengi uthwalwa nakumakhaza, umuntu afihle iindlebe zakhe bonyana zingabethwa lilothe nehlokwakhe bonyana ingabethwa lilothe.

Umkhala kuyivunulo yamaNdebele. Umkhala wenziwa ngomncamo nerhara. Umkhala uthwalwa masokana nakagodukako, nakagegako, kuba mkhala ehlokwa. Imikhala iyahluka, nabomma nabo banawo umkhala ebawumbathako, abentazana nabo nabahlubulako banawo umkhala abawumbathako.

Unomahlonjana yingubo ephothelweko, ingubo embathwa bangenisi lokha nabayokungenisa umntazana owenza iqude.

Inaka yivunulo yabobaba. Eyenziwe ngesikhumba, kanti bayimbatha emahlombe. Inaka limbathwa bobaba abathetheko.

Iphotho yivunulo yabomma bamaNdebele, abomma abendileko.

Iphephethu yivunulo yabentazana bamaNdebele. Iphephethu yenziwe ngomncamo, yenziwe nangekoteni. Iphephethu kanengi ngaphambila vane kube negama. Abomma vane bathi mhlamunye nasebatjengisa ukuthi umuntu sithakgha kangangani ngokuphothela. Alenze libe lihle, aligwale libe lihlelapha.

Ibhetjha yivunulo yabantu bembaji bamaNdebele, kodwana iya ngeengaba. Ibhetja limbathwa malija. Limbathwe basegwabo. Kanengi ibhetjha amasokana alimbatha lokha nakagidako mhlamunye eenqhemeni zokugida, kuba yivunulwabo.

Isithimba yivunulo yabantu bengubo bamaNdebele. Ebayimbatha ngemuva. Yenziwe ngomncamo. Kanengi kuvamise ukuthi kube mncamo omhlophe.

Itjorholo yivunulo yabomma bamaNdebele, abendileko. Eyenziwa ngomncamo nekghara. Bayimbatha ivele ngaphambila. Bathi nabezako abomma nabavunulileko, bathekezelile ibonakale. Iyabonakala-ke itjhorholo.

Iporiyana yivunulo yabobaba bamaNdebele, abobaba abathetheko. Ebeyimbatha entanyeni, ibe la esifubena. Yenziwe ngesikhumba. Kanti kanengi abanye vane bafake newula namkha intambo ezokubamba la entanyena. Iyage la entanyena.

Amapatlagwana manyathelo wesintu. Enziwa ngetayere. Amapatlagwana avulekile ngaphezudlwana. Ungenelwa moya, begodu akatjhisi.

Umtjhotjho yivunulo yabobaba bamaNdebele. Uthwalwa ehloko.

Ibhengela kusihlobiso, kanengi esimbathwa bomma. Basimbatha, basifaka la esandleni. Sijame la emkhonwena, la kuthoma khona umkhono kuphelela khona isandla. Ibhengela kuneyesimbi begodu kunebhengela eyenziwe ngomncamo.

Amanambasikhambe manyathelo ambathwa bomma namkha babantu bengubo, esitjhabeni samaNdebele. Kanengi bawambatha nabaya emnyanyeni. Amanambasikhambe kumanyathelo engekhe wathi mhlamunye nawulimbetheko liyakutjhisa namkha selikwenza bonyana ukhambe kabuhlungu. Ngelimi lesikhuwa kuthiwa a-comfortable.

Amacici sihlobiso, esimbathwa babantu bengubo khulukhulu. Amacici ayahluka. Kunamacici amakhulu, enziwe ngesimbi. Kube nala aphothelweko, kube nala aba nezenjiwa njengamadayimani. Amacici amalanga la sebawafaka nakwezinye izitho zomzimba, ngombana ekuthomenokha amacici bekangena eendlebeni kodwana amalanga la uyalifumana epumulweni, ulifumane elimini, ulifumane esibhonweni, nakwezinye iindawo engekhe ngazitjho.

Ibherede yingwani. Kanengi ithandwa bomma. Kodwana amalanga la nabobaba ngaboSonto, navane baya emditjhweweni bayayimbatha ibherede.

Idzila yivunulo yabomma bamaNdebele ebayimbatha entanyeni. Phambilini idzila beyibudisi yenziwe ngisiphi, kodwana amalanga la sekukhona into ebakghona ukuyenza ngathi yimatheriyali ebayisebenzisako ukwenza idzila. Ayisafani naleya yakade, le ebeyibudisi. Yamalanga la ilula.

Amatsherha yivunulo yabentazana bamaNdebele. Ebayimbatha eenyaweni.